Ndlela ya nkoka yo tshinya n'wana i ku n'wana u fane a tiva hi ndlela leyi va hanyaka hi yona kaya, maendlele ma le kaya, na swakudya leswi va swi dyaka na swin'wana leswi u fanele a swi tiva hi ndyangu wa ka vona na xintu xa ka vona.

Tanihi papa, a ndzi ta hlamusela n'wana wa mina ku ri swa nkoka ku ri a va n'wanuna loyi a nga na vutihlamuleri endyangwini wa yena. A nga va na vutihlamuleri tindlela to hambana ku pfuneta ndyangu wa yena loko u ri timhakeni, ku pfuneta muringani wa yena, ku pfuneta vana hi mitirho ya le kaya, kumbe swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka nakona a va n'wanuna loyi a nga na nkarhi na ndyangu wa yena a nga vi n'wanuna loyi a rhandzaka xitarata a va n'wanuna loyi a hlamuselaku munhu wa yena hi swilo leswi a lavaka ku swiendla a nga se swiendla a nga ti tekeli ti decision a ri wexe ku va n'wanuna loyi a chavaku xikwembu hi mhaka swi ta n'wi pfuna ku a famba hi ndlela ya kahle.

Ku cinca ka ndhavuko swi pfuna vanhu ku ri va twisisana hi ndlela leyi, vanhu va ta dyondza mahanyelo mo hambana nakona loko va dyondza mahanyelo mo hambana swi ta va endla ku ri va kota ku hanyisana kambe loko va dyondza na tindhavuko ta van'wani swi ta va pfuna ku va swi kota ku hlonipha ndhavuko ta vanhu van'wana va nga vi vanhu lava vo ka va nga ri na mhaka na tindhavuko ta vanhu van'wana nakona swi ta va pfuna ku ri va swi tiva ku ri va fanele va hanya njhani na vanhu van'wana i swilo leswi va fanele va swi endla no swi vulavula na swilo leswi va nga fanelanga va swi endla no swi vulavula.

Tanihi va kresto ku na mikhuva yin'wani yo ka yi nga fanelanga ku endliwa ndhavuko hi vakreste. Mikhuva yo fana no dlaya xifuwo hi karhi hi xi dlayela va le hansi, mikhuva yo fana no chela fola hansi no khongela lava nga lova i mikhuva yin'wana leyi vakreste a va fanelanga va yi endla hi mhaka yo yisa yi lwa na vupfumeri bya vona ka vukreste bya vona.

Vavasati lava nga tekiwa va nga lulamisa kumbe ku pfuna mutekiwa lowuntshwa ka vutomi bya vukati hi tindlela leti, va nga n'wi nyika xitsundzuxo hi ku muti wa kiwa njhani va n'wi dyondzisa maendlele ma ndyangu waloyo ku ri n'wansati wu ti khoma njhani loko ku ri na mitirho i swilo leswi va faneleke ku swi endla na i swilo leswi a nga fanelangi ku swi endla va n'wi dyondzisa mahanyele ma la amutini va tlhela va n'wi dyondzisa ku fane a hanya njhani na nuna wa yena nakona loko va hlangana na swikhukhuriso swo tani no tani va swilunghisa njhani tanihi ndyangu na nuna wa yena.

Mintlhontlho leyi vanhu lava tshamaka ka ndhawu yo ka yi nga na ndhavuko i ku nkarhi wun'wani a va kumi nseketelo wo huma ka mfumo se swi endla ku ri swi tika ku va khoma kahle ndhavuko leyi ya vona xin'wani i ku vanhu lava van'wani va le ka ndhawu a va tivi nkoka wa ndhavuko ya vona kambe nkarhi wun'wani ndhavuko leyi a va yi tsalangi ehansi yo va ndhavuko loyi yi tiviwaka hi nomu se swa tika nyana hi mhaka yo loko va nga ri na support ku huma ka government swi vula ku ri ndhavuko leyi ta helela emoyeni.

Ramadan eka vupfumeri bya vu islam va teka n'hweti kumbe tin'hweti va yila loko va yila ku na swilo leswi vo ka va nga swi endli nkarhi wa Ramadan kambe na leswi va swi dyaka a va dyi xin'wana na xin'wana va dya swakudya leswi nga fanela ku ri va swi dya hi nkarhi wa Ramadan.

Ekerekeni ya mina ka nandziha kambe wun'wana na wun'wana wu amukelekile. Xiphiqo xihi na xihi lexi u hlanganaka na xona wa ta na xona va ta ku khongelela va ku nyika sapoto hi tindlela to hambana u kota ku hundza ka xona xiphiqo xexo kambe na wena tanihi munhu loyi a nghenaka kereke wa swi kota ku vulavula na mfundhisi hileswi na leswiya na kona a ekerekeni leyi hi ndyangu hi mhaka yona ha swi kota ku va na ntirhisano wa kahle.

A swi hlayisekangi ku yisa n'wana entshaveni ka vanhu lava vo ka va nga ri na ntivo wo helela hi mhaka yo vutomi bya nga bya n'wana byi nga va ekhombyeni kumbe n'wana a lova kona kwalano se swa nkoka ku mutswari a langutisisa a lavisisa hi mhaka ya ndhawu yeleyo a yisaka n'wana wa yena na vanhu lava va yimbisaka vana ku ri n'wana wa yena a tikuma a sirhelelekile.

Ku nga ringani ka timbewu swa hlupha hi mhaka yo vanhu a va vi na ntirhisano wa kahle van'wani va mbewu yin'wani va endla nga ku va le henhla ku hundza van'wana kambe swa nkoka ku va tlhogomelana tanihi vatirhi se rimbewu ri fanele ri ringana hi mhaka yo ka nkarhi wa sweswi hi endla mitirho yo fana yo ringana na kona miholo ya ringana na vavasati va dyondza mitirho ya mavoko leyi endliwaka hi vavanuna na vavanuna va dyondza mitirho ya mavoko loyi endliwaka hi .

A ndzi ta hlamusela n'wana ku swa nkoka ku ri hi hlayisa ndyangu se vakokwana ha va lava hi mhaka yo va ta hi komba ndlela va yi dyondzisa ndhavuko leyi hi nga yi rivala tanihi vanhu se fane amukela ku sweswi tshama na vakokwani va ta hi dyondzisa swo tala leswi hi nga swi rivala hi ndhavuko ya hina na kona xa nkoka ku ndyangu u tshama ndhawu yin'we ku ri hi vona.

Xo sungula a ni ta n'wi vutisa ku yena u ta tiyisisa njhani ku vanhu va twanana kambe i swihi leswi a nga ta swi endla ku vanhu va twanana eka muganga nakona i swihi leswi vanhu va nga ta swi endla swo fana na mitlangu kumbe ku cina leswi vanhu va nga ta tinghenisa ka swona leswi nga ta aka vuxaka exikarhi ka vanhu nakona yena munhu waloye u la ku tisa ku cinca kwihi ku vanhu va twisisana nakona va va na ntirhisano wa kahle.

Eya ni ta tlhela ni ku hayi hi mhaka yo swilo swa cinca misava leyi ya cinca kambe loko misava yi cinca maendlelo nakona ma hambana. Ni tlhela ni ku ndhavuko ya nkoka hi mhaka yo munhu u fanele a swi tiva ku u huma kwini. Se ndhavuko yi pfuna munhu ku n'wi aka vumunhu bya yena nakona swi n'wi pfuna ku a tiva ku u huma kwini hi yena mani kambe nkarhi wun'wani ndhavuko yi fika yi nga amukeriwi kahle ka nkarhi wa sweswi hi mhaka yo vanhu va hanya eka nkarhi wo hambana na vanhu va khale. Se swa tikanyana hi mhaka yo va na vana na vanhu va rixaka a va toloveli maendlelo ma ndhavuko hi mhaka yo va tolovele ku endla swilo hi nkarhi wa sweswi.

Swa nkoka ku munhu a tiva ndhavuko wa yena loko a tiva ndhavuko wa yena u ta swi tiva ku u huma kwini u ya kwini. Se loko hi ta ka mavito mavito ma na nkoka ngopfu hi mhaka yo vanhu va nyikiwa mavito lama nga na ti-meaning to hambana. Nkarhi wun'wani munhu u nyikiwa vito ra kokwana wa yena lava nga lova khale kumbe a nyikiwa vito hi mhaka yo va langutise ku munhu loyi u ta aka ndyangu loyi kumbe loyi hi yena a nga ta fambisa ndhavuko wa ndyangu. Se swa pfuna ku munhu a tiva ku vito leri vula yini nakona munhu loyi u ta va na xandla njhani xa kahle ku kurisa ndyangu waloyo no sivelela ndhavuko wa vona.

Bibele ya pfuna hi mhaka yo yi aka vumunhu bya munhu. Yi dyondzisa vanhu ku va na mbilu yo kondzelela nakona va tidyondzisa ku yimela leswi va swi lavaka na hambi swi nga endleki hi nkarhi walowo va nga pima hi wona. Yi tlhela yi va dyondzisa ku va hanya njhani na vanhu van'wana a mugangeni. Swi pfuna ku aka vuxaka na ntwisisano a xikarhi ka vanhu swi tlhela swi tisa vuxaka bya kahle a ndhawini na na le ka xikarhi ka vanhu. Swi tlhela swi pfuna vanhu ku va tshemba Xikwembu va nga nyizi kumbe va nga vi na nenge ndzeni wun'wana nenge wu va handle. Va xi tshemba va helerile hi mhaka yo va swi tiva ku leswi nga tsariwa laya swi ta humelela vuton'wini bya vona.

Vanhu van'wani a va pfumeli hi mhaka yo va vona hi ndlela leswi swilo swi fambaka hi yona na hi ndlela leyi vakreste va hanyaka hi yona. Mahanyele hi wona ma vulavulaka ngopfu munhu a nga ku i mukreste kambe a famba a ya chela fole hansi kumbe a famba a ya yiva kumbe a famba a ya dlaya a karhi a ku i mukreste. Se swilo swo fana na sweswo hi swona swi endlaka vanhu ku ri va nga pfumeli eka vukreste kambe swin'wana i ku u kuma ku munhu u nwa byalwa u rhandzana na vanhu vo tala wa hemba i tsotsi a mugangeni se vanhu loko va vona mahanyelo ya munhu loyi va nge pfumeli eka vukreste nakona va nge swi teki tanihi swilo swa nkoka hi mhaka va langutise mahanyelo ma munhu.

Vutihlamuleri byo tala a byi le ka ka murhangeri wa ndhavuko hi mhaka yo loko vanhu va nga twanani swa tika ku vanhu lava va hlanganisiwa. Se murhangeri wa ndhavuko wa yena a nga endla ndlela yo vanhu lava va hlangana endhawini yin'we va vulavula va olovisa mhaka ya timhaka ta vona ku va swi kota ku va twanana kambe vona vanhu loko va tibyele ku va lava ku va na ntwanano va ta va na wona kambe loko va tibyele ku a va lavi ku va na ntwanano va nge vi na ntwanano.

Xo sungula i ku dyondzisa n'wana hi nkoka wa ndhavuko wa hina. Se ndlela yo lulama yo n'wi dyondzisa ku hlayisa tirhesipi ta ndhavuko i hi ku n'wi tsalela hansi kumbe ku swi type hi laptop. Swi sweswo swi ta endla ku swi tshama nkarhi wo leha loko a tikuma a lava ku sweka swakudya swa ndhavuko a rivele ku swekiwa njhani u ta famba a langutisa matsalwa laya a landzelela leswi nga tsariwa laya a swi kota ku sweka swilo leswi a lavaka ku swi sweka.

Swi hambana hi ndlela yo loko ku ri na vaendzi va swekeriwa swakudya swa ndhavuko hinkwaswo nakona va nyikiwa nkama wo va swi kota ku twa ku swi nandziha ku fika kwihi nakona swi endla ku vanhu va vuyeriwa hi ndlela yaleyo kambeni hi mhaka ya siku na siku swi hambana hi mhaka yo siku na siku i swilo leswi hi nga swi tolovela kambe loko ku ri na vaendzi swa hambana hi mhaka yo ku va ku karhi ku nandziha vanhu va va va lava ku dyondzana no tivana.

Eya ni nga n'wi yisa hi mhaka yo swi ta n'wi pfuna no n'wi dyondzisa ku a swi kota ku vulavula tidzimi to hambanahambana nakona a swi kota ku vulavula na vanhu van'wana. Hi xilungu hi ta ku n'wana loyi u ta va a ri multilingual swi vula ku u ta swi kota ku vulavula tindzimi to tala nakona u ta swi kota ku loko a kuma loko a tikuma a ri endhawini lava vulavulaka ndzimi yo ka yi nga yo ka yi nga fani na ya yena u ta swi kota ku vulavula na vanhu lava a va twisisa.

Loko ni endzeriwe hi munhu loyi a humaka ndhavuko yo hambana na mina a ni ta n'wi swekela swakudya swa ndhavuko ya mina hinkwaswo. Yena a ta langa ku u dya swihi kumbe a nga dyi swihi nakona swi ta n'wi pfuna ku a dyondza swakudya swa tindhavuko tin'wani a tikuma a karhi a hlayisa na ntivo loyi a nga ta ku dyondza hi nkarhi wolowo.

Xo sungula xa nkoka lexi a ni nga ta n'wi byela xona hi ndlela leyi xibelani xi mbariwaka hi kona. Loko a heta ni n'wi byela ku loko hi cini ni n'wi komba ku loko hi cina hi cinisa xisuti. Xisuti hi xona xi endlaka ku xibelana xi cina. Loko xisuti xi karhi xi cina munhu wa swi kota ku endla switayela swo hambanahambana mara xa nkoka i ku xisuti xi fanele xi cina hi xona xi endlaka ku xibelani xi cina.

Leswi swi mbariwaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko vavasati va mbala miceka, va mbala vuhlalu, va boha maduku, va tlhela va mbala swibelani. I swin'wana swa swimbalo leswi mbaliwaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga.

Ku na swakudya leswi swi dyiwaka hi hi va ripfumelo ro karhi na swin'wana leswi nga dyiweki hi va ripfumelo ro karhi. Swakudya swo fana na nguluve va ripfumelo ra xikreste van'wana a va dyi nguluve hi mhaka yo va ha hleketa ku nguluve a yi basangi. Van'wani a va dyi mbuti, van'wani a va dyi honci, van'wana a va dyi homu swa hambana swi ya hi hi ripfumelo ra munhu ku yena u lava ku dya swihi a nga lavi ku dya swihi.

Swin'wana bya byalwa bya xintu i muqombhoti ngopfungopfu u talele ku swekiwa hi vakhegulu. Se loko va wu sweka va sungula va loveka swilo swa kona swo sweka. Va wu sweka tanihi mukapu va rindzelela va rindzelela loko va heta kwalano loko se wu virile wu vupfile va wu humesa va wu vekela tlhelo wu holanyana loko se horile va wu chela ka mabakiti va wu pfala ku wu vila loko se wu virile va ta wu kama va humesa manjanja lawaya hi mhaka yo huma laveki ka muqombhoti.

Leswi ni nga hlamuselaka swona i ku loko ku love hosi ka muganga waloyo vanhu va tiko va famba va yisa tindzeriso ta vona a hosini. Loko va fika lahaya va ta nyiketa leswi va nyiketaka swona va ndyangu kambeni a hi vanhu va muganga lava ya ku ka nkosi wa hosi i vanhu va le vuhosini ntsena. Hina tanihi muganga hi ta rila na vanhu va le vuhosini hi tshama hi nga chayi radio. Hi tshama hi hleketa hinkwaswo leswi hosi yi nga hi endlela swona hi va ririsa hi ndlela yaleyo kambeni nkosi loko se wu herile hi ta ya hi ya yisa tindzeriso ta hina nakambe a vuhosini.